Ndingaya kwinqununu yesikolo ndimchazele ngalo mba okanye ndimbuze ukuba njani abantwana bangakwazi ukusebenzisa iilwimi zabo zasekhaya esikolweni kwaye ndingamkhangelela esinye isikolo esithi sithethe zonke iilwimi abantu abafuna ukuzithetha.

Ndiye ndonwabe kakhulu xa ndisitya umphokoqo onamasi kwaye ndiyawuthanda. Andinaxhala nokuba ndingawatya inyanga ide iphele.

Kuba behlale bejonge izinto ezenzeka ekuhlaleni, bancedise apho bakwazi khona, izinto ezifana nobugebenga nobusela bancedise, babe yinxaxheba ekujongeni izinto ezingalunganga, nabantwana abatshaya iziyobisi.

Ewe, abantu benza amasiko ngokweendlela zabo kwaye akunakuphikisa nto xa abantu besenza loo nto.

Ndingaqale ndibafundise ukubiza umolo kuba kubalulekile kwanaxa uthetha nomntu ubulise kwaye ubonise imbeko.

Ibangelwa kukuba abantwana bangoku abaqeqeshekanga, ayikuba oko umntwana akafundiswanga ekhaya. Abantwana bangoku bafuna ukuziphatha kwaye babadelele abantu abadala, neziyobisi ezi bazitshayayo zibenza bangabinayo imbeko.

Inkosi iye ijonge izinto eziye zithi zidingeke elalini, nabantu abaye bophule imithetho uyakwazi ukuyobaxela enkosini, kwaye inkosi yenza ukuba yonke into yelali ihambe ngendlela.

Ndinganexhala kakhulu kuba akusakhuselekanga kwiindlela zangoku kwaye ndingasoloko ndibakhapha xa besiya esikolweni okanye ndibafunele imoto eza kubasa iphinde iyobalanda kwaye nongama abawuyayo esikolweni mde.

Ndingathi ndifunde lukhulu kuba usixoxela ngezinto zakudala kwaye kubonakala ingathi kwakuphileka kamnandi ngelo xesha, kwaye ubomi obuphilileyo bubalulekile.

Kukuba kuza kuxhelwa ntoni, kuza kunxitywa ntoni singamalungu omndeni, isinxibo sethu esisodwa. Ukuba ngubani oza kuthetha emtshatweni, iza kuba ngoobani abakhaphi.

Umleqwa yinkukhu efuywe ekhayeni, iba nenyama emnandi ukufa, enencasa. Amathambo ayo ohlukile kuneenkukhu ezi zixheliweyo edolophini, amathambo ayo alukhuni wona.

Abantu bayasithanda isinxibo sesintu soomama abangamaXhosa, imibhaco ingakumbi xa kusenziwa imisitho efana nemigidi, imitshato nezinto ze-heritage. Abantu baye banxibe imibhaco yabo babebahle.

Ndingathi mabayekwe abantwana bamazwe angaphandle bafunde kuba kubalulekile ungumntu uzazi ezinye iilwimi kuba nathi hleze bantu balapha eMzantsi sityelele kumazwe abo sifune ukufunda kuwo, kwaye sifunde iilwimi zakuloo mazwe.

Ndingalungiselela ukutya okwesintu kuba kubalulekile sizenze izinto zakwantu zesiXhosa imingqusho, amarhewu, umbona, imifuno kunye nenyama yenkomo, imileqwa.

Ewe, ngumbono omhle lowo ukuba yena ucinga njalo kwaye loo nto ingasoloko kumnandi xa simane simbiza ngomakhulu wethu ingakumbi xa engasekhoyo, ingahlale isikhumbuza yena singamlibali.

Kukuba umntu afune iingcibi ezisemthethweni angathathi nabani na umntu okwazi ukuthi uyakwazi ukwenza isiko lokwaluko kwaye umntu oza kumkhathalela umkhwetha.